Ndiyavumelana noGqr Zulu, ukuzimela kwabafazi ngokwezimali kuquka ukuzibandakanya kwezolimo, yindlela enentsingiselo yokulwa isibetho sobundlobongela obusekelwe kwisini. Ezolimo zibonelela ngamathuba okuphila, ukutya nokwakha amandla angaphakathi ngaphandle kwemfuneko yokuxhomekeka.

Nanga amazwi endingamxelela wona kubalulekile kakhulu ukuba abantu abafana nathi baxhamle kulwazi lezempilo. Kuba silawula ubomi bethu asixhomekekanga kwiimeko, uvavanyo lolona khetho lwakho lokuqala olukhulu lokuphila ngobulumko.

Into yokuqala ethi qatha engqondweni yam, ubulumko bemveli obunxulumene nomoya, umzimba, nentlalo.

Mntanam, ndifuna sithethe kancinci. Ndiyazi ukuba kukho inkqubo yesondlo esikolweni yaye ndixelelwe ukuba abanye abantwana bayaya kufumana kodwa wena akunjalo. Ndifuna ukuqonda, hayi ukukugxeka, kodwa ndifuna ukuqonda kungani ungayi uyokutya?

Ubundlobongela obusekelwe kwisini eMzantsi Afrika buxhaphake ngenxa yokudityaniswa kwezinto ezininzi. Inkcubekho ephakamisa isini esinye, inkqubo yezomthetho engahlanga, uxinzelelo lwezoqoqosho kunye nokungabi nakhuseleko lwangaphakathi nolwangaphandle kumaxhoba.

Urhulumente unoxanduva lokuba amaziko ezempilo angabi nje yindawo zokuvavanya umzimba kuphela kodwa abe yindawo yokusindisa imiphefumlo, ingakumbi kwabasetyhini abaphila phantsi koloyiko lwabathandi babo. Oko kufuna uqeqesho, imbeko, uvelwano kunye neenkqubo ezicacileyo zokwamkela, ukuphulaphula nokuxhasa.

Umbuzo wokuqala endingaqala ngawo, ukhuselekile ngoku? Uvakalelwa njani ngumzimba wakho nangokweemvakalelo?

Ukubekwa ibala kuwenza mfiliba umgudu wokulwa i-HIV AIDS, yinto egqibela itshabalalisa ukuzethemba impilo yomzimba nengqondo, kwaye itshabalalisa intsebenziswano phakathi kwabantu.

Bantwana bam, mandinixelele into ebalulekileyo. Abanye abantu abayiva into, oku kuthetha ukuba abakwazi kuva xa sithetha. Kodwa oku akuthethi ukuba abacingi okanye ukuba abanakuthetha ngeyabo indlela. Nokuba umntu akakuva usengakwazi ukufunda, ukudlala, ukuhleka nokuthanda njengani. Bayisebenzisa intetho yezandla ukuze bathethe kodwa ukuba nina anazi ntetho yezandla kusekho iindlela ezilungileyo eninokuphathana ngayo.

Into yokuqala endingayenza kukuphumela ngokukhawuleza ngaphandle ndikhuseleke ndisazisa abanye ukuba baphume kuphume wonke umntu. Umlilo ukhula ngokukhawuleza kakhulu, umsi ubulala abantu ngaphakathi komlilo ngokwawo. Ukuba ndicinga ngempahla, imali okanye ifowuni kuqala ndingatyhubela ngaphakathi okanye ndilahlekelwe bubomi bam.

amanyathelo abalulekileyo endinowathatha, ndingaya kuvavanyo lwe-TB, ndingalandela imiyalelo yezonyango ngokugcina ucoceko lomoya endlwini, ngokuqinisekisa ukuba umntu one-TB uyaphila lunyango, ngokunxibelelana nesibhedlele okanye isikhululo sezempilo.

Mama, ndicela undinike nje ixesha elifutshane ndiphande amakhaya akufutshane okanye lawo anegama elihle kwindawo ocinga ukuhlala kuyo. Siza kujonga ukuba anika ntoni, ukutya, ukhuthalelo, inkqubo zemidlalo kunye nendlela abasebenza ngayo. Ndifuna uqinisekiswe ukuba uyakuba kwindawo okhuselekileyo nenothando, siyakuthanda kakhulu mzali wethu.

Urhulumente ufuna oku ngenxa yokhuseleko lwabantwana, ulutsha lujamelene nolwazi olungachanekanga kwi-intanethi ngoko ukufunda ezikolweni kuthetha ukufumana inyaniso. Bafunda indlela yokuzikhusela, ukuphepha izifo ezifana ne-HIV and AIDS nokuthatha izigqibo ezinoxanduva.

Ngokwesayensi nezempilo zezi iimpawu eziqhelekileyo kumntu onokuthi abe nesifo seswekile, ukomela okungapheliyo, ukuhlanza rhoqo, ukudinwa okungaqhelekanga, ukuncipha komzimba ngaphandle kwesizathu, izilonda ezingapholiyo, ukulamba okungapheliyo.

Umntwana wam ukhona, uphilile?

Okokuqala kukho iingcali zezentlalo okanye oogosa bezempilo yesikolo onokuthetha nabo ukuze ufumane inkxaso yezemvakalelo nesiqhelo esikhuselekileyo sokwabelana ngemvakalelo. Bangakunceda uqonde indlela onokuthi uthethe ngazo nabazali bakho xa sele ukulungele oko.

Ngokoluvo lwam urhulumente wenza umzamo omkhulu ukubonelela ngenkxaso kubantu abaphila ne-HIV and AIDS kodwa kusekho indawo yokuphucula.

Mntwana wam uxinezelelo lwengqondo yindlela umzimba nengqondo esabela ngayo xa sikhathazwa sisoyika okanye sicinezekile ngenxa yezinto ezinzima esijamelene nazo ebomini. Lufana nokuxinana kwemvakalelo engalunganga engaphaya kwamandla ethu okusingatha izinto.

Nantsi imiqondiso okanye iimpawu umntwana anokuzibonakalisa xa ehlutshwa luxinizelelo lwengqondo okanye i-depression. Ukutshintsha komkhwa, ukuphalaza iimvakalelo ngokugqithisileyo, ukungafuni kuya esikolweni, ukuphepha izinto ebezithanda, ukudinwa okungaqhelekanga, izikhalazo eziphinda phindiweyo zomzimba, ukutya kancinci okanye ukutya kakhulu, ukuziva engenamsebenzi, ukuxhalaba kakhulu.

Tatomkhulu, ugqirha uthe makwenziwe iimvavanyo ezingakumbi kuba kukho iimpawu abona ngazo ukuba kunokwenzeka kukho umhlaza wamadoda lo ubizwa ngokuba ngumhlaza we-prostate. Ayithethi ukuba sele kuqinisekisiwe kodwa ezi mvavanyo ziya kunceda ugqirha aqonde ngokucacileyo ukuba kwenzeka ntoni emzimbeni wakho aze akwazi ukukunyamekela ngcono.